Iba yidatha egcinwe kwiklawudi, engagcinwanga kwi-hard drive yekhompyutha yakho. Loo nto yenza ukuba ifikeleleke lula.

Ngokoluvo lwam, yimali ebhatalwayo kuloo mstrimisho, ngoba neNetflix kufuneka uyibhatalele, neShowmax ufuneka uyibhatalele, phezu kokubhatalela i-DSTV. Ixabiso lazo noko liqatha.

Hayi! Andinayo impendulo yalo mbuzo.

Kufuneka bonke abemi baseMzantsi Afrika bafikeleleke kwiWi-Fi, urhulumente wayethembise nge-inclusivity.

Ewe, yona ingakukhuthaza ukufunda kuba amaxesha amaninzi izinto ezininzi sezifumaneka kwi-intanethi, kodwa iyaxhalabisa nokuba abantwana bangajonga nezinye izinto ezingalunganga.

Indivisa kabuhlungu ke le nto kuba kaloku uyayithenga idatha iphele ungayisebenzisanga. Uthi xa ufowunela phaa, usebenzise i-airtime enintsi uphinde ungafumani luncedo. Andiyazi uba urhulumente angasenzela njani le nto, ukuyiphelisa.

Ewe, yona ingangumbono omhle ukuba izawusetyenziselwa oko yenzelwe kona, kodwa singabafundi singajonga nezinye izinto ezingalunganga.

Iya kubanceda kakhulu abantu abangasebenziyo iWi-Fi engahlawulelwayo.

Ewe, iyinto elungileyo kuba kaloku izifundo ezininzi zifuna irisetshi, kodwa maxa wambi abantwana besikolo bangajonga nezinto ezingalunganga.

Wonke la mabakala abaliweyo apha, aza kuba lulutho kwilixa elizayo, kodwa ndinexhala lokuba abantwana abafundayo ngoku baza kuyifumana na imisebenzi.

Ndibona imicelimingeni emininzi eza kubangela ukuba kungabikho ngqesho. Ngakumbi kwaba basakhulayo abantwana.

Idatha ibiza imali eninzi yaye iphela ngamanye amaxesha ungayisebenzisanga yonke.

Ndingakhetha iWi-Fi, ngoba iWi-Fi ndizawukwazi ukufikelela emntwini oseMelika ngoku ndihleli apha eMzantsi Afrika, ndifikelele emntwini oseKapa ngoku ndiseRhawutini, ndingakhange ndisuke, ndihleli ndawonye.

Ndingakhetha ukuba bandidlalele umculo we-R and B, kuba ngowona mculo uthe ngco kum entliziyweni lowo.

Iyaxhalabisa kakhulu loo nto, kuba kaloku bekufanele ukuba baye kwithala leencwadi ukuya kufunda, bangaphazamisi abanye abafundi.

Impendulo yam imbolo-mbini. Okokuqala, ewe, iyaxhalabisa kuba kaloku abenzi bamaphepha baza kuphelelwa yimisebenzi. Kwelinye icala ukufunda iphepha kwi-intanethi yeyona nto ibhetere ngoba uhleli apha, awuthengi phepha, awuphumi uyothenga iphepha evenkileni. Uhleli apha ufunde iphepha lakho uzihlelele endlini, okanye eofisini.

Uwho! Andizazi ke ezinye iinethiwekhi. Okokoko ndasebenzisa inethiwekhi enye, noxa ngamanye amaxesha ingandigcolisi kakuhle, kodwa ndisahleli kuyo.

Ayiyonto intle ukuthengiswa kolwazi ebelufanele ukufikelela ebantwini simahla. Kungoko urhulumente kufuneka abeke imigaqo nezisekwe.

Andinalwazi, yaye yeyona nto yenzekayo apha kwam leyo. Xa usemagumbini okulala, iWi-Fi icotha ngokwenyani, kodwa xa ukwigumbi lokuhlala, iba rayithi kakhulu. Ndiseza kukhe ndabafowunele ndibuze ngoba .

Kufuneka sisebenzele kufuphi nale ndawo ifakelwe kuyo.

Ewe, inganyamalala ngokupheleleyo, ngoba kaloku kulula ukufunda amaphepha kwi-intanethi. Ungalifunda noba kuphi, noba uhleli endlini. Akunyanzelekanga ukuba ude uphume uyokuthenga iphepha.

Ingafikeleleka xa wonke umntu enezonxulumaniso, yaye kuthethwe ulwimi lwabo.

Into inye onokuyenza, kukufowunela inethiwekhi leyo, ukhangele ukuba bangakubuyisela na. Kungenjalo, chitha utyiwe!

Ewe, ibachaphazela kakhulu kuba kaloku xa, xa ufuna umsebenzi kuloo nkampani ithile, kufuneka wenze irisetshi ngaloo nkampani. Loo nto ke ifuna idatha ngoba olo luvo uya kulifumana kwi-intanethi kuphela.